Xa ufike amayeza ephelile kwikhemesti yesibhedlele okanye apho bekumele ufumana khona amayeza, uye ubuyele emva kugqirha lowo ebekubhalele ileta, uyomxelela into yokuba amayeza kuthiwa aphelile, awukwazi ukuwafumana ngalo elixesha. Ugqirha lowo uza kuphinda ke mhlawumbi akunike i-note. Kodwa xa amayeza ungawafumani awuhambi unganikwanga nkcazelo ipheleleyo yokuba uza kuwafumana njani amayeza, uyazama ngandlela zonke ukuba ufumane indlela yokuba ufumane inkcazelo.

Mongikazi, ndiyacela undincede ngoba andizukwazi ukujika ndingawaphethanga amayeza. Kudala indiphethe le ntloko, ndiyakholwa inokuba isithuba seentsuku ezintathu. Ngoku kuya kuya kungamandla, ndingakwazi ukunyamezela. Kuyiyo loo nto uba ndize apha ndizocela uncedo, ndiyathemba apha ukuba ndizowafumana amayeza, ngoku ndinexhala. Ndiyacela uphinde undenzele enye i-appointment ukuba ndiphinde ndikwazi ukufumana la mayeza, kwanamhlanje ukubana awakafiki. Ndicela undincede, ndiyaphela ziintlungu. Enkosi.

Kufuneka athathe isigqibo, ngokuba umntu akanyanzelwa entweni and umntu unenkolo yakhe okanye umntu unesithethe sakhe. Ukuya esibhedlele, akumelezekanga umntu anyanzelwe ukuba ayokoluka esibhedlele, kumelezekile uba kube sisigqibo sakhe eso, nangona ke kubonakala ukuba le nto yokoluka esibhedlele iyanceda ekuthobeni usuleleko lwentsholongwane. Kuyanceda, ewe kulungile kodwa umntu kumelezekile ukuba ibe nguye oziyelayo nozithandelayo ukoluka.

Le nto bekumele uba iqala umntwana esakhula, afundiswe ngokwaneleyo malunga noxhaphazo, malunga nokuphatha omnye umntu ongeyo-gender yakhe ukubana wonke umntu uyalingana. Akumelezekanga ukuba omnye axhaphaze omnye kuba ebona kungathi yena unamandla okanye wakhiwe ngendlela eyahlukileyo. Loo nto ibimele uba thina njengabazali, especially abantu abangootata nabantu abangoobhuti bafundise abantwana abancinci abangamakhwenkwe indlela yokuziphatha nokuba umntu uziphatha njani xa edibene nomnye umntu ongafaniyo naye okanye isimo esingafaniyo, ngamakhumsha yi-opposite sex. Ibe yinto egxininiswayo kuyo leyo.

Umntu ofuna ukuba yi-paramedic kufuneka abe kanti unazo izifundo ezifana neMaths okanye iMaths Lit, i-Life Science nayo ibalwe apho njengesakhono. Kwaye kufuneka, kufuneka afunde i-course efana ne-Emergency Care Assistance, ne-Diploma in in Emergency Medical Care, okanye i-Bachelor of Health Sciences, okanye Advanced Life Support Paramedic, okanye Basic Life Support, okanye Emergency Care Technician uquka ezinye anothi abe nazo. Ngoba ezonto zinxulumene kakhulu nomsebenzi wobu-paramedic. Loo nto ingenza umntu abe namathuba amahle.

Umntu omele ukubhatala Medical Service ngumguli okanye umntu athandana naye, okanye umntu wakowabo, umntu ambhalisileyo ukuba azakwazi umnceda mhlawumbi yena xa , angakwazi ke athi abhatale. Njengoko umntu ogulayo inguye onyangwayo, ii-services zinikwa yena, kumele kananjalo ibe nguye umntu obhatalayo.

Abanalo ufikelelo olwaneleyo kwiinkonzo ezikhawulezileyo, ngokuba isenokwenzeka ukuba zikude, iindlela azikho kakuhle nokuba iinqwelo ezithutha abantu azibikho ngexesha elifanelekileyo. Kusenokwenzeka into yokubana iinto ezifana neeambulensi azonelanga ukubana zihambise abantu. Loo nto ithi kengoku abanafikelelo lwaneleyo kwizinto ezingxamisekileyo.

Ngokombono wam abanye abantu bathi xa bese abantu babo abadala kwezi ndawo zokhathalelo abazukukhathalelwa ngendlela ebebeza kukhathalelwa ngabo. And bangaphathwa kakubi phayana, bangxoliswe, babethwe kuba mhlawumbi bedla ngobona ezinye ii-leaked videos eziphumayo apha kumakhasi onxibelelwano, kubona umntu omdala ebethwa, kubonwa umntu omdala engxoliswa. Ngoku ezonto ezo ziye zibangele abantu babe madolo anzima ukusa abazali babo kwezi ndawo. Okanye abanye bathi, hayi owam umzali hayi unoske ahlale apha endlini, ndimbone, ndimonge okanye ndimqashele umntu ozathi amjonge.

Abantu bayakoyika ukuhlekwa malunga nesifo i-HIV okanye iAIDS, ngabula i-stigma ke eso. Ngoba abantu ngoku andiyazi intoba yinto abayithathaphi lena yohlekisa ngezitigma zabantu kodwa bekumele abantu bayafundiswa kakuhle intokuba i-HIV and AIDS seyisisifo esifana nezinye izifo ezi-chronic, nje ngokuba umntu anyangwe. Ayithi loo nto makaphathwe kakubi ngenxa yokuba kusaziwa uba uphethwe . Loo nto leyo irongo, abantu bayakoyika ukuhlekwa, yiyo loo nto izinto zabo ufike bezenza emacaleni ngoba bayabaleka nokuya eziklinikhi behlekiswa ngabantu.